Dumelang, ya buang ke Dipuo. Eya, o ka ba moetapele ya hlwahlwa ho ka qala ka ho hlompha nako le ho itlhompha. Sa bobedi, wa hlompha moetapele ao tshwereng ka nako eo. Sa boraro, wa hlompha baena bao bapalang le bona. Sa bone, wa inahanela, wa hlompha le ntho oe etsang ka yona nako, wa rata seo se tletseng moo papading eo oe bapalang. O ka ba moetapele ya hlwahlwa.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ha ke bone bokamoso bo botle ka mo ka South Africa. Hobane re reka bakwetlisi kantle, mola ha re tlamehile ho itswalla bakwetlisi ka moo lapeng ebe bona ba tla nkang mosebetsi wa bolo ba o ise hodimo. Hangata rona ke rona re rekang bakwetlisi kantle. Bakwetlisi bao ba kantle ho mose ho mawatle, ha batla ka South Africa ka mona ba fumana tjhelete e ngata mola rona re tlamehile rona ebe rona ba etsang hore bakwetlisi ba tswe hona ka mo South Africa ka mona. Re kgone le ho boloka tjhelete, re hodise bana ba rona, bakwetlisi ba rona ba ba leng ka moo hae ka mona. Ke a leboha.